Rooibos-e e lemiwa ka go tsaya peo e tsenngwa mo mmung o eleng gore e gola sentle mo marigeng le dipula mme thobo ya yone ke ka Sedimonthole gongwe Moranang.

Ba kopana le ditlhokego tse di rileng tsa mmu le tlelaemete. Rooibos-e e atlega mo mmung o o humanegileng wa dikotla mme di tla rarabololwa ka go lemogwa go sa le gale go tlhokomela dijalo ka metlha, go bona matshwao a disenyi le malwetsi.

Ditlamorago tsa phetogo ya tlelaemete, tlhaelo ya badiri, ditshenyegelo tse di oketsegang le go fetoga ga dilo tse bareki ba di ratang.

Go dirisa dipoere tsa maungo mo dijong tse di farologaneng, go tsenya dikarolo tsa maungo a a omisitsweng mo ditlhagisweng tsa nama le go tlhama metswako e e kgethegileng ya tatso mo dijemeng le mo go tse dingwe tse di bolokilweng.

Dipanana, diapole, dinamone le ke dingwe tsa ditlhopho tse di ratiwang thata mo lefatsheng lotlhe. Ka sekai, dipanana ke dijo tsa konokono mo dikgaolong di le dintsi mme di itsege ka potassium-o e e kwa godimo ya tsone le go kgona go dirisiwa ka ditsela tse di farologaneng.

Dipanana, diapole, dinamune le ke dingwe tsa ditlhopho tse di ratiwang thata mo lefatsheng lotlhe. Ka sekai, dipanana ke dijo tsa konokono mo dikgaolong di le dintsi mme di itsege ka potassium-o e e kwa godimo ya tsone le go kgona go dirisiwa ka ditsela tse di farologaneng.

E e dirang jaaka motswedi o mogolo wa dikhalori le dikotla mo bathong le mo diruiweng.

ya wyn-i e e itsegeng jaaka culture kgotsa culture ke lekala le le rileng la temothuo le le tsepamisitseng mo go jaleng merara go dira wyn-i. E akaretsa temo le thobo ya merara ka maikaelelo a go tlhagisa merara ya boleng jo bo kwa godimo e e ka bidisiwang go nna wyn-i. Ee, temo ya wyn-i ke mofuta mongwe wa temothuo mme e akaretsa go lema merara jaaka sejalo, morago ga moo diterebe tse di jetsweng mo masimong a morara di dirisiwa go tlhagisa wyn-i mme seno se dira gore e nne setlhagiswa sa temothuo sa konokono sa temo ya wyn-i.

Ka maikarabelo, temo ya rooibos-e e ka tshegetsa mefuta-futa ya ditshedi le go somarela ya tikologo ka ditsela di le mmalwa jaaka go rotloetsa mekgwa ya temothuo ya .

Ka ntlha ya dinonofo tsa yona tsa go lwantsha thurugo le go lwantsha diokobatsi, rooibos-e e e dirisiwang thata mo teyeng e bona ditiriso tse dintsi mo dijong, ditlolo le mo madirelong a mangwe. E dirisiwa mo dijong tse di bakilweng, dijo tsa mašwi, dijo tsa diruiwa tsa mo gae le dino. Ka ntlha ya bokgoni jwa yona jwa go ritibatsa, go fokotsa bohibidu le go tlamela ka tse di kgatlhanong le botsofe, rooibos-e ke motswako o o tlwaelegileng mo ditlhokegong tsa moriri le ditlhagiso tse dingwe tsa ditlolo.

Ka ntlha ya metswako ya boitlhamedi le mekgwa ya go dira, merogo e ntsi e dirisiwa thata mo dithotong tse di okeditsweng boleng jaaka matute le dijo tse di gatseditsweng. Seno se akaretsa go kopanya ditlhagiswa tsa merogo go nna dithoto tse di sa lebelelwang jaaka di-sauce-o le di-smoothie, go e di dirisa go phuthela le go dira diteko ka tatso le dipopego tse dišwa mo disopong le di.

Dijana ke ne ke tla reka digwete, diaeye le garlic-i gore ke di dirise jaaka motheo wa di-recipe-i tse di farologaneng. Merogo eno e ka dirisiwa ka ditsela tse di farologaneng mo bekeng yotlhe mme e tlamela ka teka-tekano e e gakgamatsang ya tatso le dikotla. Garlic-i le diaeye di botlhokwa go tsenya tatso mo e ka nnang di-recipe-i dipe fela tse di monate. Digwete di siametse go gadika kgotsa go tsenya botshe le dikotla mo di-stew-ung le mo disophong.

Tlhabololo tsa thekenoloji di fetola kgwebo ya maungo le temothuo mme seno se felelela ka boleng jo bo botoka, tlhagiso e e nonofileng le phitlhelelo e e bonolo ya mebaraka.

Le ka e e nang le popego e botshe e e tshesane mme e ka jewa e le tala kgotsa e apeilwe, kgotsa romanesco broccoli e e nang le ponagalo e e ntle le tatso e e bonolo ya manoko.

Le fa o ka tswa o jala dipanana kgotsa diapole, e ka nna maitemogelo a a kgotsofatsang ka gonne di tlhoka letsatsi le le tletseng, mmu o elediwang sentle le tikologo e e bothito. Diapole di tlhoka taolo ya tulafatso ka kelotlhoko le go . Go farologana le seo, dipanana di tlhoka di-temperature-a tse di tlhomameng le go sirelediwa mo diphefong tse di maatla gore di kgone go atlega mo ditlelaemeteng tse di bothitho.

Ditamati di tlhoka letsatsi le le tletseng. Di jalwa go tswa mo dipeong mme di kotulwa fa di le thata fela di godile. Gantsi ka go sotha leungo go tswa mo kutung ka gonne ditamati di butswa ka dinako tse di farologaneng. Go roba gangwe gape go tlhoka go kgetlhwa makgetlho a le mmalwa.

E itsege thata ka mesola ya yone e e ka nnang teng ya boitekanelo. Di- antioxidant tseno tse di jaaka di ka fokotsa kotsi ya malwetse a a sa foleng ka go sireletsa di-cell-e gore di se ka tsa senngwa ke di-free radical.

Palo e e bonalang ya batho ya go ralala lefatshe e ikaegile ka raese, korong le mmidi jaaka dijo tsa konokono mme seno se dira gore e nne ditlhaka tse di botlhokwa thata mo bathong ba le dibilione. Ditlhaka tseno di emela motswedi wa tsone o mogolo wa di-calorie-i mme seno se dira gore di nne botlhokwa.

Lemoga mmu wa yona o o kgethegileng, maemo a go gola le tlelaemete kwa kgaolong ya mo Aforika Borwa e e itsegeng ka tshologo-pula ya yona ya mariga, rooibos-e e gola sentle.

Diteng tsa yone tse di kwa tlase tsa , diteng tse di maatla tsa antioxidant, bogolo jang , le maemo a tlhago a go tlhoka caffeine ke dingwe tsa dinonofo tsa yone tse di tlhomologileng thata. Dinonofo tseno di dira gore mmaraka wa yone o atologa mo lefatsheng lotlhe mme di dira gore bareki ba ba amegang ka botsogo ba e rate thata.